Go fokotsega ga boleng jwa botshelo, batho ba ka ikutlwa ba sa kgone go itumela ka lebaka la go nna le batho ba ba ntsi thata, go oketsega ga dikotsi tsa malwetse batho ba ka nna le kotsi ya go tshwara malwetse a fetisetsiwang ka mowa le ka go kopana le batho ba ba tshwereng malwetse.

Go rulaganya loeto go ka fokotsa kgatelelo ya maikutlo le go dira leeto monate. Go rulaganya nako ya leeto go dira lenaneo la loeto le le nang le nako ya go etsa sengwe le sengwe. Go laola leokwane go dira tekanyetso ya leokwane le go e latela. Go tlhokomela koloi go dira diteko tsa koloi pele ga leeto le go e tlhokomela ka nako ya leeto.

Ee, go na le ditirelo tse di kgethegileng tsa dipalangwa tsa baagi tsa batsofe mo lefelong, ditirelo tseno di akaretsa older person grant, lenaneo la le le fang dipalangwa tsa mahala mo ditereneng le di-bus-eng tsa setšhaba. Ditirelo tse di ka nna mosola ka go thusa batsofe go tsamaya ka dijanaga le gore ba sa tsamaye sebaka se se leele ka maoto.

Go nna teng ga dibese tsa maemo a kwa godimo go fokotsa nako ya loeto, dibese tsa maemo a kwa godimo di ka tsamaya ka lebelo le le kwa godimo go fokotsa nako ya leeto. Dibese tsa maemo a a kwa godimo di na le ditekanyetso tsa polokosego tse di kwa godimo go fokotsa dikotsi, dithuso tsa boiketlo, madulo a phothulogileng, di-Wi-Fi tsa mahala le ditsamaiso tsa boitumelo.

Ke lefelo la bopalamelo difofane la international airports, pele o palama o tshwanetse go dira diteko tsa polokelo ya letsatsi pele o tsamaya, go tsaya ditokomane tsa boitseanape tsa loeto, go dira le polokelo ya madi a a lekanetseng leeto.

Go tila kgang eno go oketsiwa palo ya diterene tsa setšhaba le dibese, go dira ditsela tse di kgethegileng tsa dibese, go dira melao e e laolang ditirong tsa ba ba ditekisi.

Ee, gonne Bolt-e dirisa ditekanyetso tsa polokesego tse di kwa godimo go sireletsa bapalami le bakgweetsi. Bakgweetsi ba Bolt-e ba feta diteko tsa polokesego pele ba ka simolola go kgweetsa.

Fa o ka nna le leeto le le telele le bana o tshwanetse go ba tsholela ditokomane, metsi, ditlamelo le didiriswa tsa bana, ditlamelo tsa boitumelo le dithuso tsa pele tsa bana.

Dipalama tse di loketseng bagolo ke dibese tsa setšhaba, diterene tsa setšhaba le dipalangwa tsa maoto di na le ditsela tse di phothulogileng gape di na le dithuso tsa bagodi.

Ee, mokgweetsi o ne a emisa tekesi fa thoko mme a re bolelela gore, e seng madi a gagwe a felele ga a tsamaye, re ne re sa tshwarega sentle re le bapalami re ne ra kgobokantsa madi a mokgweetsi a neng a sa patedisa, ra a patela, e ne e le gona mokgweetsi a tloga.